Data ya mobaḽi i vhukuma u sa shuma ha vhaswa Afrika Tshipembe nga u fhungulelo ya zwishumiswa zwa ndeme. Zwa u ṱoḓa mishumo na mafhungo, u thithisa vhukoni havho ha u wana na u tsireledza nṋe. U fhandekana uhu ha didzhi, hune tswikelelo ya data ya phaḓaḽa, ya phaḓaladzwa i sa lingani. I kwama nga nḓila i sa lingani vhabvaho kha vhubvo ha miholo ya fha.

U ḓura ha nṱha ha datha Afurika Tshipembe zwi kwama vhashayaho nga nḓila i sa lingani. Tswikelelo yavho kha pfunzo, zwikhala zwa mishumo, na mu zwi tshi ṋaṋisa u sa eḓana vhure hone.

Ndi renga data ine nda zwi ḓivha na zwa uri i ḓo fhedzi, nahone ine internet ya hone i tshi tshimbila i ya khonekitha.

Telemedicine inga khwine tswikelelo ya tshumelo ya mutakalo fhethu hu re na tshumelo nga u fhelisa zwithivheli zwa dzi, u ṋetshedza ṱhogomelo ya vhuḓi na isi ya vhuḓi. Na u bve na vhaḓivhi vhane vhanga kha ḓisa kona u. I dovha ya thusa u kunda mikano masheleni mvelele ya matshilasano, ya thema mveledziso u ṱuṱuwedza u lingana.

Ubva kha u shandula tshumelo ya vhuṱola, u swika kha u khwinisa mishumo ya mabindu a u ḓi itela. AI i khou shandula nḓila ine ra shuma na u tshila ngayo musi i tshi khou bvelela. Khonadzeo yayo ya u ṱuṱuwedza vhubvula, khaedu dzo serekanaho, i ḓo to u.

U shandukiswa ha thekinoḽodzhi ḓuvha na ḓuvha, kana so futhi we ya tshumisedzo uri vhashumisi vha luambo, vha swike zwishumiswa zwa nga luambo lwavho lwa ḓamuni, nga u shumisa vhathu vhanzhi zwi ita uri mafhungo a vhe o swikeleleaho, nga nyambo dzapo. Na kha masia o fhambananaho.

U tsireledza vharengi kha tshifhinga thala, ndi zwa ndeme kha ikonomi ya didzhithala yo teadzeaho. Maga a khwaṱhisaho a tsireledzo ya vharengi fulufhelo kha mimakete ya internet, tshela mulenzhe na u thevhula, na u thivhela u shumiswa. Musi tshumelo dza ha na puḽatifomo dzi tshi khou bvelela, na milayo ya ya vharengi i tea u bvelela. U itela u tandulula tandululwa na vhushaya tsirele.

Naho, mvelele ya muzika Afrika Tshipembe yo vhumbwa tshaka dzo fhambananaho, ubva kha jazz, hip hop, kwaito, u ya kha pop na rock ya alternative. Jazz, khetheaho kha mvelele ya muzika wa Afrika Tshipembe, nahone nda Afrika Tshipembe vha ḓivhelwa u sukumedza mikano muzika, na u ita zwithu nga nḓila ntswa na dzi.

Naho zwi sa zwi si zwa ndeme nnḓa kha matambo, zwi nga khwinisa vhukuma vhudavhidzani thimu na u pfesesa mvelele, nga maanḓa kha dzi ambiwa kha nga vhunzhi naho, lu isa luambo lu ne lwa vha hone. U ṱuṱuwedza Tshivenḓa zwi nga u ḓi pfa wo khwaṱha na u leludza ndaulo dzi pfala. Khulu nga ngomu ha thimu lune vhatambi vhanzhi vha lu sa luambo lwa u thoma.

Ndi funesa u thetshelesa RnB, muimbi ane nda mu funesa ndi Tamiah, ndi ene ane . Ndi mu funela uri ipfi ḽawe, mannḓa na ḽi ne ḽa vha na muye.

Fiḽimu ine nda i funesa what happened to monday, i amba nga ha shango ḽa matshelo. Hune ṅwana muthihi fhedzi, munangoni wa u ḓala ha vhathu, vha hashu vha tsini vha sumbe vho dzumbama tshiphirini u swika vhanga, Vhavhusi science fiction a si lushaka lune nda lufunesa fhedzi zwe zwa i musumbuluwo zwo nṱuṱuwedza. Puḽoto ndi yahone ndi ya vhuḓi vhukuma.

Sathaḽaithi dishes na tshumi ṱalutshedzela zwine a nḓila dzo fhambamnanaho dzi re kha theḽevishini. Iṅwe na iṅwe i na zwivhuya zwivhi zwavho, satheḽaithi tv i tshi shumisa dish ine fulufhedzeaho, tshaneḽe dzo vhamba dzo fhambananaho, naho zwavhuḓi kha mbekanyamushumo dzi tshi khou tshimbila, u vheiwa na u vhona zwavhuḓi. Tshumelo dza u ṋea u thendelana u swikelela nga, nahone kanzhi dzi a ḓura, fhedzi dzi ḓitika tumani ha internet yo dzikaho. Nahone dzi ngavha na thivhela.

Ndi funesa luimbo lwa Tamiah lwa u pfi kha luimbo Tamiah u imba nga half u ṅweṅwela kha tshifhaṱuwo tshawe. Zwoṱhe zwi khwine, ṋamusi a tshi khou pfa otsi kana u sedzana na u rovhiwa mbilu. U nwa kha nyimele iyi, zwi imile u ṅweṅwelaho tshedzwaho kana ha nṱha hune ha shumiswa u dzumba madiba vhuṱungu. Nga maanḓa kha nyimele dza mashini.

Ndi funesa u sedza bola ya milenzhe, nga uri nyito, i na nyito i ṱavhanyaho, lavheleliwaho, na u tshenzhemo ya matshilisano tikedza tshigwada.

Vha vhuponi hanga vha shumisesa data, mutengo wa hone u nṱhesa nga maanḓa.

Ndi badela masheleni opaḓaho muṅwe na muṅwe ndi tshi khou renga data nga nṱhani ha uri Vodacom ndi yone ine ya vha na netiweke u fhira dziṅwe dza dziṅwe data.

U ya nga nṋe netiweke ine ya farea kha vhathu vhoṱhe ndi Telkom nahone i kha mutengo wa fhasisa vhukuma.

Hai a thi vhone zwo fanela ngauri mbetshelwa tshifhinga uri ndi kone u fhedza data, dzi vha dzi saathu fhela, dzi vha dzi khou ḓi vha dzi ndzhisa nga maanḓa, thi vhoni zwavhuḓi uri dzi kone, dzi tshinyale.

Ndi kalesa nga maanḓa, ndi tshi renga, ngauri netiweke ndi yone ine ya fara hune nda dzula hone vhuponi.

Ndi funa u renga phakhethe dza data dza ṅwedzi ngauri tshelede ndi nga si i wane ḓuvha liṅwe na liṅwe, ndi ngazwo ndi ṅwedzi na ṅwedzi uri i kone u vha na nṋe u swika.

Munetshedzi wa mobile netiweke ane a ṋea ndeme ya khwine ndi vhona i Vodacom na Telkom.

Netiweke ya hone i mbo ḓi ya fhasi nga maanḓa, nda nga renga data nga thungo.

Ee ndi renga nga dzi discount dzine vha ri fha dzone.

Ndi renga nga app ya nga ngauri i na discount ine ya vha hone arali u tshi renga bannga app ya bannga.

U renga data nga luṱingothendeleki ndi vhona u nga ri zwone zwo leluwa fhedzi netiweke ya hone a i fari zwo.

Ndi sedza zwithu zwine nda vha ndi khou dat, a nda renga nnzhi ya u fhira ine nda i shumisa uri i songo vha ya fhela ṅwedzi u saathu .

Ee ndo no vhuya nda vha ya u renga data dza si ṱavhanye u .

Ndi vhona zwo leluwa u renga data zwone zwo leluwesa nga maanḓa.

Ee ndo no vhuya nda fanela u ḓadza data ngauri yo fhelela ndi tshi khou ṅwala mulingo.

Ee ndi ḓadza data nnzhi zwifhinga zwa ṅwedzi u itela uri songo vha ya fhela ndi saathu .

Ndi funa u renga dza data app naho nga maanḓa.

Ndi tea u nahone ndi litshe u dzhena kha dzi app data nga maanḓa.

Munetshedzi muṅwe na muṅwe u vhea tshivhumbe tsha mutengo wa u shumisa data, vhaṅwe vha nga ṋetshedza puḽane dza si na mikano dzi re na mbadelo ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe, i nga badelisa ho sedzwa nga kha u shumiswa dzi re na mitengo yo fhambanaho ya zwipiḓa zwo fhambanaho.

U leluwa ha u ḓadza data zwo khwiṋiswa hani yo fhiraho nga ṅwambo wa mvelaphanḓa ya thekinolodzhi na u bvelela ha ya data.

U itela u langa nga nḓila i bvelelaho luṱingothendeleki, ṱolani tshikalo tshaṅu tshifhinga tshoṱhe, shumi ḓi iteaho arali hu hone nahone ni tevhelele nḓila ine na shumi, u itela u dzudzanya nḓowelo yaṋu ya u shumisa tshelede.

Ee zwi dzula zwi tshi khou tshifhingani ndi saathu u i shumiswa, nga maanḓesa ya vhusiku.

Ndi pfha ndo dina, ndi a dinalea vhukuma ende nga u ṱavhanya.

Nṋe vhathu vha netiweke vha khou itela uri ri kone u renga ṅwedzi muṅwe .

Ndi pfha ndo dinalea nga maanḓa, u fhela data ndi songo ḓiimisela u shumisa tshikhala tshilapfhu.

Eya ndo litsha u updater dzi app dzanga na u ye dzhena kha dzi app.

Uri vha songo tsha ita uri data dzi nga, wo renga data dzi shume u swikela dzi tshi .

Ndi nḓila ine ra vha ite tshelede nnzhi ngauri data wa, u songo i shumisa zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi.

Nga u tsima data, vha i funge nga u shumisa data na u sa dzhena kha dzi app dzine dza fhedza.

A thi tendelana naḽo fhungo ḽa uri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo, data i mbo ḓi fhela ṅwedzi u sathu fhela.

I nga vha Vodacom ngauri i fara i fara network hoṱhe hoṱhe hune wa ya hone.

Ndi vhona I yone nḓila yo leluwaho uri ri kono u amba na dokotela a sa kho ri nyaga tshelede.

Anga mbo ḓi vha vhudza na zwouri vhavha vha khou itani vha sathu swika tshibadela kana vha khou ḓivha kule no u swika anga mbo ḓi vha vhudza na zwa uri vha vhe khou itani u fana arali u khou bva malofha vha nga u vhudza na zwo uri u itisa hani uri u songo malofha a songo bvesa a so ngo tsha bvesa.

Ndi nga mbo ḓi founela dokotela nga video chart uri a kono u mmbudza na zwo uri ndi iteni arali zwi zwa shishi ndi hone hune nda ḓo ya tshibadela kana kiḽiniki.

Ndi yone ine ya nga thusa uri mulwadze a kone u ḓivha na zwo uri a nga itani a sa thu u swika tshi kiḽiniki.

Arali theḽemedisini ya nga shuma mahala ya si shumisi data.

Mufuda wa music une nda u funesa ndi music wa RNB ngo mulaedza kha vhafunani.

Ndi shumisesa Spotify ngori ndi tshone tshine tsha vha khwiṋe na mbadelo yohone i fhasi.

Zwo leluwa, tshanduko ya hone yo leluwa vhukuma.

Ndi funa na u lavhelesa vidiyo ya muzika wonoyo uri ndi kone u pfhesesa uri vha khou amba nga ha mini.

Nyimbo dza kereke ndi ḓipfha ndi khwiṋe arali nda nga thetshelesa dzone.

Ndi vhona unga ndi vhatambi vhatambi.

Ndi nga dzhia music wanga nda mbo ḓi u vhonalisisa kha vhathu vha kha TikTok ndi tshi kho imba music wonoyo uri vha kone u pfha.

Nga maanḓa ndi ṱa ndi nyanḓadzamafhungo ndi dzi wana kha TikTok.

Ndi vhona muṱa wanga kha founu fhedzi na kha TikTok.

Ndi vhona i puḽatifomo ya TikTok ngori ndi yone ine ya advertiser na mishumo na zwine vhathu vha rengisa.

Ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tsha u awela kha nyanḓadzamafhungo. Ndo vha ndi sina data nga zwezwo nga tshetsho tshifhinga.

Mbo davhidzana.

A thi tshele thetshelesi zwithu zwa muthu nahone thi tami zwi re kha founu.

Ngita uri ndi kono u wana mushumo na uri ndi kono u renga zwithu zwine nda zwi ṱhoga.

A thi tevheli zwigwada zwa tshitshavha kha mupo kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Ndi vhona zwo leluwa u fhirisa mulaedza kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Yo no vhuya nthusa kha mafhungo a shishi ndi tshi khou ṱoḓana na tshelede.

Ee ndo no vhuya nda nwala zwithu kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, yo vha i nda mafhungo a mushumo.

Uri vha vhe na mulalo.

Ni funa u ita dzividio na u kovhelana zwifanyiso kha internet ngori ndi vhona hu tshithu tsho leluwaho uri muthu a kone u ḓivha na zwori hukho itea mini nga nṋe.

Ee ndono vhuya nda lingedza u shumisa zwa u dzudzanya zwi re kha nyanḓa.

Khaedu yo vha vhaṅwe vhane vha sa pfhesesi na zwori ndi khou itani nahone hu kho itea mini yo vha khaedu ya.

U ita dzi vidiyo kha internet ndi vhona i ngavha mushumo wanga wa tshifhinga tshoṱhe ngauri zwo leluwa.

Ndi tama u ḓiṱahisa u na u thusa vhaṅwe.

Ndo no vhuya nda shuma na muṅwe muthu kha u thandela kha inthanethe.

Ri dzula fhasi ra ṅwala hu tshe na tshifhinga ra dzudzanya, ra puḽana.

Ndi ngauri inthanethe i na tshelede ende vhathu vhanzhi vha shumisa internet nga tshifhinga tsha zwino.

Ndi nga fhedza awara mbili kana tharu.

Ee ndi shumisa dziṅwe dzi app o fana na yoga app i ne ya gimisa.

Ee yo no vhuya ya nthithisa ndo sedza zwiṱori, ya nthithisa uri ndi eḓela.